Izinkolelo zami ezingokomoya zingilethele induduzo enkulu. Ukuvikeleka nokuxhumana zinganikeza umuzwa wokuthi lula nokuqiniseka ezingcono uncosheni zokuphila. Banginikeze ikhampani yokuziphatha eqondiswe izinqumo zami nezenzo zami. Wububele umusa kanye yokusebenzela abanye ngezenzo zonke omoya zansukuzonke ezinjengo, umthandazo nokuzinza. Ngihlala ngigxile futhi ngigxile kakhulu. Uhlakulele ukubonga nokwazisa unezibusiso zokuphila, ukhula lwami uyazisa zonke izici zempilo yami linginika amandla. Ukubhekana nezinselelo ngesibindi, ukuhlakanipha kanye nomuzi olujulile okuxhumana nento enkulu kunami.

Umshado ophumelelayo udinga umzamo nokuzibophezela kubo bobabili abalingani ukuze bakhe isisekelo esiqinile nesihlala njalo imibhanqwana kufanele ibeke kuqala ukwethembeka nokukhulumisana, ukulalelana ngenkuthalo nokwenza umzamo wokuqonda imicabango, imizwa nezidingo zomunye nomunye. Inhlonipho nobuntu nakho kubalulekile okuvumela umlingani ngamunye ukuba alondoloze izifanelo nezithakazelo zakhe ezihlukile. Ukuhlala njalo ebusuku kukhulumiswane ngokukhululekile kanye nokwamukela ukuxazulula kwezingxabano nakho kungasiza imibhinqwana ukube ikhulise ubuhlobo bayo futhi inqobe izinselelo.

Ukuze kubhekwane nezindaba zokwabiwa komhlaba phakathi kwemindeni yasemakhaya, kufanele kusungulwe uhlelo oluholwa umphakathi, lubeke eqhulwini ukulunga, ukusimama kanye nokulingana. Lolu hlelo kufanele lubandakanye ukuxoxisana nomphakathi nokubamba iqhaza ngokusebenzisa ikomidi lezemihlaba lomphakathi, liqinisekise ukuthi izidingo nezifiso zemizi yasemakhaya ziyabhekelelwa. Amasu okusatshalaliswa komhlaba kufanele ahlanganise ukwabiwa kabusha komhlaba ongasetshenziswanga ngokwanele, ukuhlinzeka ngokuhlala okuphephile ngokushintshwa komhlaba.

Ngomcimbi kaManqoba Mkhithi wenguquzo ngizoklama imngubo ehlanganisa amathoni asemhlabeni, amaphethini angokomfanekiso nezindwangu ezinengqondo, ijazi eligelezayo la lizoba nemibhalo yase-Afrika kanye nokwakheka kwe-geometry emele ukulingana, ukuvumelana namagugu amasiko. Izimpawu zombala obovu ojulile zingafanekisela isibindi namandla, kuyilapho amaphethini amhlophe acashile azomelela ubumsulwa nokucaca. Impahla izohlanganisa namagobolondo , izimpahla nobuhlalu obuzobonakalisa ukuzala, ukukhula ngokomoya kanye nomphakathi. Ngokugqoka lo mklamu ocabangelayo nokungumfanekiso, uManqoba wayezoxhunyaniswa nefa lakhe, umphakathi wakubo kanye nemvelo njengoba ishintshile .

Imikhosi yokuzalwa nokuqamba amagama iyehluka kakhulu kuwo wonke amasiko nezinkolo. Ibonisa izinkolelo eziyingqayizivele, izindinganiso namasiko. Nakuba imithandazo ethile nemikhuba ihluka, izingqikithi ezivamile ziyavela, okuhlanganisa ukwamukela nokubusiswa umntwana osanda kuzala, ukukhetha igama elibonisa ubuwena namagugu nokugcizelela ukubandakanyeka komphakathi nokuxhumana ngokomoya, kusukela ekubhabhathisweni kobuKhristu kuya kanye nemikhuba yendabuko yamasiko aseAfrika, umkhosi ngamunye ugubha ukufika kwempilo entsha futhi uhlose ukusungula ukuxhumana phakathi kwengane noNkulunkulu.

Ulimi lwesiZulu ludlala indima ebalulekile ekulolongeni ubuZulu ezindaweni zasemadolobheni. Lusebenza njengophawu olunamandla lwamagugu nomphakathi, naphezu nokukhathazeka ngekusasa lazo, uZulu usalokhu eyingxenye ebalulekile yobuZulu basemadolobheni, ikakhulukazi ezindaweni ezingahlelekile kanye nemibuthano yomphakathi. Ngokushintsha amakhodi phakathi kwesiZulu, isiNgisi nesiBhunu, abakhuluma isiZulu basemadolobheni bazaluzaluza ezimweni ey'hlukene zenhlalo, kuyilapho begcina izimpande zabo zamasiko. Ulimi luthuthukisa umuzwa wokuba ngowabanye, ukulondolozwa kwesiko kanye nobunikazi bomuntu siqu kuqhumanisa abakhulumayo namagugu abo namadlozi.

Angiyena indoda kodwa ukufika kwami eminyakeni yobudala kwakuyisikhathi esibalulekile empilweni yami, ngomkhosi wendabuko umndeni nabangani, ngazizwa nginokuziqhenya okukhulu ukufeza okuthile nokuba nothile njengokungathi ngase ngiyitholile indawo yami emhlabeni. Lokhu kuhlangene nakho kwangifundisa izifundo ezibayilekile mayelana nokuqina, ukubekezela kanye nomphakathi. Kwanginika ukuzethemba kokuphishekela izinkanuko namaphupho ami. Kwakuyikhathi ngiziguqule yimbumbe angaba yilo muntu enginguye namhlanje, yafaka umqondo wejongo nesiqondiso futhi yangikhuthaza ukuba ngiphile impilo yobuqotho, isibindi kanye nozwelo.